Dijong tsa setho tse bang ke di thabela haholo, nna ke thabela papa, dinawa le moroho. Ke tsona tse bang ke utlwa di ye di nkgorisi ha ke jele tsona, ho ba ke di ja ke na le thabo ka hare.

Nna ha ke bone hore dihlopha tsa dibini di ka kgona hore di bine kerekeng ntle le ho tsitsinyeha, hobane mmino o hloka thabo, o hloka hore o tjeke otle o kgone o kgothatsehe. Lengolo le nka kgalla kapa ho lakatsa hore ke le bone le hlalosang hore batho ba ke se kgone ho tjeka dikerekeng, ebile ke ka lakatsa hore ke utlwe le lebaka le bang le etsa hore batho ba se ke ba kgona ho tjeka dikerekeng tsa bona e le moo mo e bang ba fumana thabo teng.

Ha o so thwe, moshanyana o moholo, o e a na le dilemo tse ka bang eighteen. Ba se ba bona hore o sa fihlile nakong ya hore e be monna.

Di ngata haholo dintho tse bang re ka di tena ka letsatsi le le bitswang Moshweshwe's day. Basotho ba ka tena dikhibana, dibetu le medianyewo le bontate le bona ba tene ditsheya, ba rwale medianyewe ya bona, mme ba tene dikobo tsa bona. Hape Basotho, ke Basotho ke batho be bang ba tumme haholo ka di-brentwood bontate ba ka tena di-brentwood tsa bona bo, mme ba tenne dishweshwe tsa bona.

Jwale akere motho ete ba sa tswile karolong ya boshanyana, mme le batho ba bang be bang ba mo tseba a le moshanyana, o batla ba bone a tjhentjhile a sa sa tene phahlo tsane ho tle ba hlokomele hore ha e sa le moshanyana jwale e se le monna. Ba bone ka diaparo, ebile moaparo wa teng e ba moaparo o ihlomphileng o bile o makgethe, mme batho ba kgona ho bona phapang pakeng tsa moshemane le monna.

A sa tlosang kgutsana ya motswadi nakong e ngata e ye e ke ha itekanela hantle kapa o dula eka o hlorile ebile ha na thabo, mme rona Basotho re na le kgollwa ya hore ha ile ke a tlosa kgutsana ya motswadi o ye a qetelle e le ngwana e bang o tletse thabo, ebile o amohetse hore batswadi ha ba sa leyo.

Ee, motswalle wa ka, ke o letsetsa ho ba ke o tsebisa ka mokete wa moradi wa ka a tswang lebollong, mme kea o mema hore o tle o tle ka tsatsi la bone, kgweding ya Tshitwe hona selemong sena. Re tlabe re keteka ho le monate ho lo monyaka mona lapeng, mme kea o kopa hee, o tlo o fihle pele ho hora ya pele motshehare re tlo ketekang kaofela, ke kopa hee o tlo o tena setso jwalo ka ngwana Mosotho motswallle wa ka, o be motle. Kea leboha, ke tla thabela ho o bona tsatsing leo re keteke kaofela ngwaneso, ao motswalle.

Tse kgahlisang haholo ka tsela e ya ho phela mo South Africa, se re na le ditokelo tse ngata haholo ebile rea kgona ho re re fumane ditshebediso tsa government, jwalo ka di-free medical care. Ebile se re kgona hore re etele le tulo tse ding tse bang re kgalla kapa re lakatsa hore re etele ho tsona, mme tokoloho e bapetse karolo e kgolo haholo bathong ba bo rona.

Nna ha ke bone ho le teng bothata ha batho ba baholo ba rata ho reha ditloholo tsa bona, ha fela o le teng tumellwano ha se bothata bono. Motswadi le yena a dumele hore setloholo se rehwe ke batho ba holo.